Ukusenga iinkomo, into endiyiqapheleyo mna xa ndibukele kukuba kube kanti ngumntu ungazoyekiyo izilwanyana ezifana neenkomo neebhokhwe, ingabi kanti ungumntu ozoyikayo. Okwesithathu ube nentambo oyithembileyo lo uzobopha umlenze lo ukwenzela uba inkomo ingakhabakhabi xa uyisenga. Okwesithathu ube nethunga lakho olithembileyo. Amaxesha amaninzi uyafumana ithunga liba aqala koomalitha ezintlanu uyotsho kwiilitha ezilishumi, usebenzisa lona ukufaka ukusenga apha embeleni wenkomo. Xa usenga umbele wenkomo funeka uhlambe izandla ukwenzela uba inkomo lena ungakwazi uyisukela nangezinto ezimdaka, iintsholongwane kunye nethole layo eli lisengayo lingasuleleki ngeentsholongwane. Xa usenga ugqibile uhlambe izandla uyawududla umbele lo kabini kathathu, uqale usenge.

Kuye kuxhomekeke kumhlaba lowo uwulungiselelayo ukutyala loo mbewu yakho unayo. Umzekelo umhlaba ayifani njengokuba omnye umhlaba ufumanise uba ulidongwe, omnye umhlaba ochumileyo. Kodwa ke jikelele umhlaba into oyithanda kakhulu ophila ngayo sisichumiso, iinto ezifana nomgquba, umgquba, kunye nezichumiso ezithengiswa kwiivenkile ngeevenkile zoonofama ezidolophini okanye ezivenkile uyazisebenzisa. Nento ingamandla ke ngamanzi. Xa uphethula umhlaba wakho uhlala uwunkcenkceshela ukwenzela uba uba nazo zonke ukudla nezichumiso ezidingwa yile yimbewu le uzawuyisebenzisa.

Ewe, urhulumente uthe gqolo ukufaka isandla nonika nonika uncedo kumafama kwiindawo ezihlutshwa ngamanzi ikakhulu kwezi ndawo amanzi anqongophele khona nangexesha lembalela. Umzekelo woncedo kuquka uncedo ngezemali, uncedo kwisikhokelo sobugcisa, uncedo kweziseko zophuhliso. Umzekelo uFarm Service Agent iyakunika uncedo olungxamisekileyo unceda amafama athwaxa kakhulu yimbalela. Ezinye izibonelelo ziquka ukunceda umafama malunga unkcenkceshela, ukwakha ubugcisa ukwenzela ukuthi amafama akwazi ukumelana zonke iinxaxheba adibana nazo.

Ndithi ndobona ezi nkomo zalapha ekhaya zisehlisa kakhulu kangaka zikhupha ubisi oluninzi kangangokuba nangoku silutyayo kuba khona elininzi elishiyekileyo apha endlini. Bendicebisa ke mna ke bazali ukuba sithathe eli bisi silise phaa evenkileni siyothengisa phaa evenkileni. Ndikhe ndawuthetha nalaa mlungu ndibuza nje ukuthi ingayimalini na iilitha yobisi xa nilufuna ukulithenga. Wabiza ixabiso endilibona uba lihle kakhulu kangangokuba ndabona uba ezi litha zishiyeka nayo apha zingaka zikwazi ukuba sibe nawo namalitha ezingamashumi amahlanu obisi ngemini singalinika laa malungu sikwazi uphuma endlaleni, nabantwana aba basekhaya bakwazi uba nezihlangu bayeke unxiba izihlangu ezikekeleyo ngolu hlobo. Andazi ke ma noba uyavumelana na ngaloo nto. Enkosi.

Ngokomthetho wezabasebenzi baseMzantsi Afrika, umsebenzi ngamnye bekumele uba unayo ikhontrakthi ayibhalayo bavumelane nomsebenzi ukuthi bazawusebenza ixesha elingakanani. Ingaba uzosebenza unomphelo ibe yikhontrakthi yesigxina okanye yikhontrakthi yamatorho lena bayisayinayo? Ukwenza njalo azazi umntu okungakumbi amafama ukuthi imeko yabo ime njani yapha efama ukwenzela uba bakwazi ukhusela usapho lwabo. Umzekelo uba enekhontrakthi yesigxina akuzoba lula ke ngoku ukuba ngomso unofama akwazi umkhupha nanini na ngaphandle kokuba wenze imeko ezivumelana nokuba angagxothwa efama. Uyenza loo nto ukuthi bakhuseleke abasebenzi basefama kuzo zonke iingxaki zokuxhatshazwa efama.

Iipesika ezomisiweyo ziluncedo kakhulu nokuba ufumene isivuno esininzi kuba uncedo lweepesika ezomisiweyo kungokuba zona zinceda ukwazi uba zigcinakale ixesha elide zingamoshakelanga. Okwesibini uyakwazi xa sezomisiwe incasa ihlala phaa kuzo ngokubingeleleyo kuyo incasa. Okwesithathu kuyenza kube lula utya iipesika nangelo xesha olifuna ngayo kungenaxesha nokuba kungeliphi ixesha, lixesha lesivuno okanye ayiloxesha laso uyitya unyaka uyojikelela uyophela.

Izikolo zamabanga aphakamileyo ziyancedisa neekholeji ngokufaka isandla ekuncedeni amafama asafundayo ngokumaketha imveliso yawo nofaka isandla ngothengisa ngqo kuthengiso ngqo lwemveliso zabo. Baphinde benze baphande nganzulu ngemakethi bafake uncedo apho nasekuphuhliseni nasekuphuhliseni ixabiso elongezelelweyo kwiimveliso zabo. Kuyo oko kunceda abafundi kuthengiso lweemveliso zabo.

EMzantsi Afrika inkxaso yamafama ekukhuliseni nasekuhlumeni ekusenokwenzeka ukuba ibhekisa ekuntshuleni kwembewu nophuhliso lwezitolo ivela kwimithombo eyahlukeneyo kuquka amanyathelo karhulumente, amaziko ophanda kunye neenkampani zabucala. Ezi nzame zijolise ekuphuculeni izivuno zezityalo, ukumelela kwemingeni yokusingqongileyo kunye nokuzinza kwezolimo ngokubanzi.

Impilontle engalunganga yasemsebenzini ephawulwa zizinto ezifana noxinzelelo oluphezulu, ukulungelelana kobomi bomsebenzi kunye nosebenza ixesha elide ungaphumli zinokuchaphazela impilo yomzimba kunye nengqondo ekhokelela kuluhlu lweziphumo ezibi. Ezi mpembelelo zinokususela ekudinweni, ukuphazamiseka kokulala kunye nemiba yokwetyisa ukuya kwiimeko ezinzima ngakumbi njengeengxaki zentliziyo, ukudakumba kunye nexhala.